Switirhisiwa swo tlhariha leswi nga na nkoka i foyini yo tlhariha, computer, inthanete kumbe Wi-Fi, switirhisiwa swo hlayisa rifuwo, nkucetelo lowunene lowu swi nga na swona evuton'wini bya hina i ku antswisa ntirho, ku olovisa vutomi, ku hlayisa nkarhi, ku engetela vutivi ni ku tiyisa vuxaka.

Eya, ndzi tshama ndzi tirhisa Wi-Fi ya le ntirhweni nakona ni tirhisa na ya le mavhengeleni a ndzi kota ku endla leswi swi endlaka efonini na ku kota ku nghena ka tisoshali midiya.

fane ndzi rhumela munhu mali leswaku a kota ku ya humesa ebangini ivi Wi-Fi yi tsema ene nakona munhu wa kona a yime ebangini, so swi vuye swi nga ni khomi kahle hikuva munhu lwiya i ve a yima nkarhi wo leha a nga kumi message wo suka ka mina.

Mina ko tala ndzi xava data eka switolo swa Telkom naswona ndzi ya evhengeleni la kotaka lava kotaka ku ni pfuna kona ndzi kota ku hakela data ya ku vonakala.

Soshiyali midiya yi nga tirhisiwa ku hangalasa mahungu lama hoxeke na mahungu ya mavunwa hi tindlela to hlayanyana ku nga ku hlela ni ku rhumela mahungu hi ku tsundzuxa.

I ku tiyisisa mahungu ku kuma rungula eka swihlawulo eka swihlovo leswi tshembekaka.

Ina, i netiweke ya kahle leyi vanhu va yi vulavulaku kahle va ku tala, so mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a hlawula rain naswona va ri a yi hluphi netiweke ya kona.

Mina ndzi tiva AMD life yi pfuna ku hlangana ni dokodela hi ndlela ya vhidiyo kumbe riqingho.

Wi-Fi ti hambanahambanile ti kona ti Wi-Fi ta le kaya i kuma ku Wi-Fi ya kona a va yi pimanisi na Wi-Fi ya le layiburari i Wi-Fi ya ku yi tirhisiwa hi mani na mani nakona ya pfuna ka vanhu lava lavaka ku hlaya nkarhi wun'wana na wun'wanyana, so a va yi pimanisi, Wi-Fi ya kona a yi heli.

Eya, ndzi nga yi amukela nakona ndzi nga yi amukela hikuva loko o pfumela leswaku ni kota ku yi hakela hi switsongotsongo hikokwalaho ka leswaku hikwalaho ka ntsengo ya nxavo wa mina so ndzi nga yi amukela nakona ni nga ta twa ni tsakile swinene.

Mina ndzi vona tinsimu ta masiku lama a ti na dyondzo ku fana na ta khale, ta khale tinsimu a ti ri na tidyondzo masiku lawa tinsimu ta masiku lama ti tela hi ku rhukana swinene.

Mina ndzi vona hi ku nghenisa Wi-Fi ya mahala eka tindhawu ta mani na mani.

A ndzi ta vula leswaku ndzi xavisela kwihi naswona swakudya swa mina swi famba njhani ni xavisa hi mali muni nakona ndzi kumeka kwihi, nakona ndzi tlhe ndzi va tivisa leswaku ndzi xavisa swakudya swa ku nandzika swinene leswi akaku miri.

Olovisa ntirho na ku nyika nkongomiso na ku pfuna vadyondzi.

Ndzi nga ku Nelson Mandela hikwalaho ka ku tiyisela ka yena eka tinyimpi ta vulamuli.

Namuntlha ni ti titwa ndzi karhatekile swinene hi ku tsema ka inthanete a ku ri nkarhi wa nkoka swinene ndza kombela mi lulamisa leswi leswaku swa fana swi nga ha swi nga ha endleki eka nkarhi lowu taka.

Ni twa leswaku ku na vanhu lava nga kuma nghozi naswona xitichi lexi a xi vulavula hi mahungu lama a ku ri xitichi xa Mhalamhala FM.

I ku endla swiboho hi ku tsundzuxa ku tshemba mahungu lama humaka eka vulawuleri yo tanihi vuhlayiseki, xa vumbirhi i ku hambasisa mahungu hi vukheta, xa vunharhu i ku tirhisa switirhisiwa ku kambisisa mahungu leswi humaka eka swa timfanelo kumbe mavunwa swi pfuna ku simeka mahungu ya ku fanelekela.

Ndzi ta ku tiva leswaku ku ti tiva leswaku Wi-Fi leyi nga durhiki yi famba njhani ndzi rhandza ku vutisa hi nxavo nakona ndzi rhandza ku vutisa hi hi vuhlayiseki na ndlela yo tsarisa,

Ndzi kombela mi langutisisa leswaku hi mhaka yini Wi-Fi ya mina yi nga ha tirhi nakona ndzi kombela leswaku mi cheka vuxokoxoko mi ni byela vuxokoxoko ku hi mhaka yini leswaku Wi-Fi yi nga ha tirhi nakona xiphiqo xa kona i ncini xi endlaku ku Wi-Fi yi nga ha tirhi ni kombela leswaku mi vuya ka mina.

Mbuyelo wa Wi-Fi eka swi swa swikolo wa pfuna swinene hikuva yi kota ku ku nyiketa na tinhlamuselo loko u cheka eka inthanete, so yi na timbuyelo to tala swinene Wi-Fi ekaya.

Ku va ku ri leswaku vanhu vo tala va tirhisa tiselifoni, so hi swo swi endlaka leswaku nhlayo wa kona wu va wu ri henhla swinene.

Swi katsa mahungu yo tsalela ku kombisa mavonelo ya vukhamba ku hundzuluxa mavonelo ya kahle ku seketela vufambisi byo humesa mavunwa.

I ku xixima ka hakelo ya munhu na ku tirhiwa ka swihlovo.

Ku ya hi mina a ndzi ta titwa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle naswona swi ta ndzi endla ni titwa swinene.

Ina, hikuva inthanete yi endla swilo swi olova swinene.

Mina masiku ya ku tala ndzi tima foni ndzi tlhela ndzi hi layita futhi.

I ku kula ka thekinoloji ni mafambiselo ya mafambiselo yo hlaya ni ku vulavula.

Ndzi ta ku tirhisa Wi-Fi ntsena loko u ri emakaya kumbe endhawini yo pfumeleka naswona tirhisa data ya Wi-Fi kahle u nga tirhisi Wi-Fi eka van'wani, xa vumbirhi ndzi nga ku tirhisa Wi-Fi ku hlaya hi ma hi makumu.

Ndzi kombela leswaku u ndzi pfulela foni ya mina u ndzi chekela le henhla leswaku Wi-Fi ya mina yi hlanganisiwile na foyini ke.

Mina ndzi nga tsakela nhlokomhaka ya bindzu hikuva ndzi rhandza ku tiva hi timhaka ta bindzu swinene.

Ku ya hi ku hambana ka ti Wi-Fi, ti Wi-Fi tin'wanyani hambi to va ti ri na nhlayo ya vanhu ti khoma kahle tin'wanyani loko ti ri na nhlayo ya vanhu ya ku tala a ti khomi kahle.

Mina ndzi vona yi ri kahle hikuva ya pfuna na hi ti ya pfuna hi tinhlamulo, so mina ndzi vona yi ri kahle eka vanhu.

Ya pfuna swinene hikuva yi pfuna hi tinhlamulo eka swichudeni.

Ndzi vona Wi-Fi yi ri yi ri yi antswa ku tlula data, Wi-Fi yi tirha kahle ku tlula data nakona ya xaveka, data ya hatla yi hela.

Va nga nghena ku va nga kota ku nghena ka ka inthanete nakona va kota ku tirhisa tifoyini ta vona.

Switandzhaku swo tirhisa bangi ya le inthanete swi katsa ku humelela ka ku tirhisa, xa vumbirhi i ku lawula timali hi nkarhi swi ndzi humelela.

ndzi titwa ndzi ri kahle hikuva a ni na vona va suka va endla ntirho wa vona, ni titwa swi ri kahle swinene ni ni titwa ni ri kahle swinene.

Ntokoto wa mutirhisi lowu endliweke munhu hi xiyexe i ku tirhisana kumbe ku tshembisa munhu leswaku a ya endla ntirho kumbe a kuma vuyelo loko ku ri na xiyexe, mimpfuno ya ntokoto wa mutirhisi i ku kombisa ku fikelela ku ka mikateko, ku pfumelela vuhlalu na ku twisisa ntirho.

Hi ku tirhisa Wi-Fi ya mahala ya masipala, muganga wu nga wu nga kota ku kula ka ikhonomi ku pfuleka ka mintirho na ku antswisisa ka vutomi bya vanhu ni ku angarhela.

Data ya tiselifoni i swakudya swa inthanete leswi riqingho ra wena ri swi endlaka leswaku u kota ku tshama u hlanganile ni misava ya digital hambiloko ku nga ri na Wi-Fi.

Swi pfuna lava nga kotiki ku hlaya kahle.

Swi endla leswaku u tshama u lunghekeleke leswaku u kota ku wexa xandla hi ku hatlisa eka xiyimo xo biha naswona u nga tshembela eka thekinoloji yo pfuna vutomi bya wena.

Swi pfuna ku vana va kula va ri na vutivi ntsako vuhlayiseki ntshamiseko wa miehleketo.

Swi endla leswaku u lula ku vulavurisiwa hi ku olova hi ku tsima ni hi ndlela leyi nga durheki ngopfu.

I ku pfumeleriwa hi hinkwavo ndzavisiso wa thekinoloji na ku hlela mali yo ringanela.

Maendlelo ma tinsimu va fanele ku lulamiseriwa hi ndlela yo dyondzisa ku pfuna ku sivela ni ku lwisana na ku tlulela emugangeni eka vuhlayiseki.

Yi ta pfuna vana ku kota ku tirhisa google hi swa ti dyondzo ngopfungopfu loko va ri ekaya.

I ku xaniseka ka miri ku va hi swilo swa xikolo ku tika hi miehleketo ni ku vilela.

Hi SABC hikuva va va va va kha va vulavula hi ririmi leri ndzi ri twisisaka ririmi leri na mina ndzi vulavulaka hi rona.

Ndzi rhandza SABC 1 hikuva yi na ti-channel-e ta ku tala leti hi dyondzisaku hi swa vutomi.

Swi pfuna eka dyondzo ni ntirho ku endla leswaku munhu un'wani ni un'wani a kota ku tirhisa inthanete naswona swi pfuna ku fuma ka masipala.

Ku aka vuxaka lebyinene exikarhi ka vatirhi ni vaaki, ku khoma ni ku rhandza, ku hetisa mintirho hi ku tshembeka, ni ku kombisa vutomi bya ndhavuko.

Ku hambana hi mintirho ni swipimelo swa mali leswi swi va endlaka nakona ndzi nga xava data eka Vodacom hikuva yi na netiweke lowukulu swinene ni ku tshama yi ri karhi yi lawula.

Mfumo wu fanele ku oloxa ku fikelela inthanete ku katsa ni ku veka swipimelo swa ku tirhisela ku hlayisa vutshunguri bya data.

Vatswari va na ntirho wo pfuna vana leswaku va tirhisa inthanete hi ku hetisisa ku hambanisa nkarhi ni ku endla leswaku inthanete yi tshama yi ri kona hikwalaho ka ku tirhisiwa hi ndlela leyinene.

Ku ti xavela rhutara i ku ti hlayisela ntsako, dyondzo, ntirho, muxaka, ni vutomi bya mihandzu ya digital-i hi ndlela leyi lawuleke ni yo hlayisa mali.

Ndzi nga tima background data.

iPhone yi tirhisa IOS leyi endliweke hi apple ntsena. Samsung yi tirhisa android, lowu endliweke hi google naswona wu tirhisa hi ti-brand to hambanahambana.

I xitori xa Malala Yousafzai, xi vulavula hi ntombi ya le Pakistan leyi veke xikombiso xa matimba ya dyondzo ni ku lwela mfanelo.

Ndzi rhandza ku yingisela tinsimu ta kereke hikuva hi tona ti ni horisaka embilwini loko ndzi twa ku vava.

A nga khomiwa hi vuvabyi bya miehleketo, a nga tshika ku ya na le xikolweni.

Xitichi xa xiyanimoya lexi ni xi tivaka i mintshiketelo, swi vulavula hi swiharhi kumbe vanhu hi ndlela ya xifaniso.

Ni tiva SABC News.

Ti-influencer i vanhu lava endlaka mpimo lowukulu wa ku khumba mianakanyo swiboho kumbe mikhuva ya van'wana hi ku tirhisa mintirho ya vona ya le ndhawini ya inthanete ngopfungopfu eka social midiya.

Ina swi sivela ku hangalasiwa ka mahungu ya mavunwa.

Hi ku landzela mintirho ya vutivi vuhlayiseki bya rixaka ni vun'we bya mahungu.

Ina kambe vo tala va tirhisa switirhisiwa swa dijitali ku kuma hungu mahungu ku fana na vo social midiya, tiwebusayiti na ti-podcast ndzi seketela hikuva swi vangiwa hi ku antswa ka thekinoloji na ku olova ku fikelela mahungu hi foni.

I ku tirhisa ku dyondzisa ni ku lemukisa vaaki hi mhaka leti khumbaka vutomi bya vona hi laha swi kotekaka ha kona.

Ku endla swihlengeletano swa xiyanimoya leswi katsaka vantshwa ku rhumela tindlela to yingisela xiyanimoya hi dijitali.

Ku tirhisa ma pulatifomo ya xiyanimoya ku rhumela mavonelo ya mina na ku hlaya swihloko swa kona ndzi tlhela ndzi tirhisa tindlela leti fanaka ku hlamula.

Ku tirhisa ka swihlahla leswi tsakisaka ni ku katsa mavonelo yo hambanahambana.

Ina hikuva streaming ya swiyimo swa Afrika-Dzonga yi fikeleleka na le handle ka tiko loko u tirhisa switirhisiwa swo olova ni switirhisiwa swa VPN.

Vanhu va xivundza ndzi lemukile leswaku ku tala ku va na khombo loko mpfula yi nile a ndzi lava ku mi rhurhela leswaku ku mi hlayisa matluka mi hlamuseta na van'wana leswaku va endla ku fanela ku ponisa vutomi bya vona ni swa nhungu.

Munghana lonene FM hikuva va va kha va vulavula hi ririmi ra manana.

Ina eAfrika-Dzonga ku na swilaveko swo karhi swa nawu ku fana na nawu wa na nawu wa vutomi bya rixaka.

Vaakatiko ndzi rhandza ku kombela mi seketelela hi ku yingisela ni ku endla mimpfuno eka xiyanimoya hi ririmi ra Xitsonga leswi swi pfuna ku ku hlanganisa maphurojeke ya ku dyondzisa no ku hetisisa ku dyondza ka ririmi ra Xitsonga.

Ina hikuva wu ta ndzi pfuneta ku antswisa ntirho wa vanhu hi ku endla swiboho leswi tsakisaka ku tirhisa data kahle ni ku hetisisa mirhi ya le ndlwini ni le handle.

Ina swi tlhela swi pfuna leswaku data yi nga heli hi ku hatlisa.

Ku sirhelela vuxokoxoko bya wena ni swilo swa ka inthanete.

Ku dyondza no hlawula kahle mahungu lama landzelaka vugevenga ni vutivi bya ntiyiso ku tiyisisa leswaku ku humesiwa mahungu ku tshembekile.

Ku tiyisisa leswaku yi tirhisiwa hi ndlela leyi nga tlakukangiki nchumu ku nga hlekisi ku nga teka vanhu hi ndlela yo biha ni ku tirha hi ndlela yo hambanisa vanhu.

U nga tirhisa USSD u tlhela u tirhisa futhi na SMS u nga swi tirhisa hinkwaswo.

Ku pfuna ku fikelela mahungu ku dyondza ni ku hlanganela eka misava ya n'wangano hi nkarhi lowu lavaka.

Ku kambela vuxokoxoko lebyi kumekaka eka swin'wana leswi tshembekaka ni ku pfuneta ku ringeta ku kuma vuxokoxoko lebyi tshembekaka.

Ina hikuva swi nga hundzula ndlela leyi vanhu va va tirhelaka ha yona.

Ku hundzuluxela data na xiyimo xa ku hanya ka data.

Ku nyika vanhu nkarhi wo dyondza ni ku dyondzisiwa.